Ke tla kena ko social media ka hlalosa statement-e sa ka. Ka tlhalosetsa setjhaba, hore ke maka kapa ke nnete taba e e dirahalang na.

Nna ke rata mmino wa sedumedi ho holeng ha ka ke hotse ke ithatela mmino wa sedumedi. Ke hona o lokollang moya wa ka. O nketsa hantle. Ke phela ke thabile he ke mametse mmino wa sedumedi. Ke a o rata haholo mmino wa sedumedi. O mpha bophelo o nketsa hantle mmino wa sedumedi.

Tshitiso ke hore batho ba bua maka, ka batho ba bangwe. Ba ba maka. Ba ba buella ditaba tse seng beng le tsona.

Ke ka mo hlalosetsa hore thuto e bohlokwa. Ka mo eletsa hore a kene sekolo pele ha a fetsa, o tla ba sebini ka morao ha hore a fetse sekolo. A ka nna a kena sekolo, a fetsa a ba sebini. O tla etsa dilo ka bobedi ho tsona.

Motswalle wa ka nka mo eletsa hore a post-e mosebetsi wa hae ho social media-eng. Hore batho ba kgone ho bona mosebetsi wa hae. A ka ba le matlhatsi hore ho be le motho o mo one oo a ka mo thusang ho tsweletsa talent-e ya hae .

Dikampani tse di ngata di na le di-generator, di na le di-backup-o. Hore mohlang load shedding e ba teng ha ba na leka bothata.

Batho ba tsamaisang kapa ba rekisang ditaba tsa batho le bona ba mosebetsing. Ha se ho rata ha bona hore ba rekise ditaba tsa batho. Empa le bona tshwantse ba phele. Ba dire sengwe ka maphelo a bona. Hore le bona ba kgone ho tlhokomela malapa a bona. Ke ka tsela eo mosebetsi wa bona o leng ka teng hore ba rekise ditaba tsa batho.

Pelo ya ka e tla utlwa bohloko haholo, ka hobane ke tla be ke emetse router ya ka.

Ee, ho dulella phone sebaka se se telele ho kgathatsa mahlo le ho imela kgopolo. Batho tshwantse ba kgutsise di-phone tsa bona. Ba khutsitse le mebele ya bona hore ba se kenelwe ke malwetse a ba sa tsebeng ka lebaka la .

Mme ke ho bolella hore ke download-ile CV App-o mo founung ya ya ka. Ka hore e nthusitse hore ke save masheleng a ne ke lo ya ka ona ko internet cafe. Ke lo etsa CV. CV App ena e nthusitse ke kgonne ho etsa CV mo founung le makgowa a e ratile. Ha ke bolela tjena ke lo tsoma mosebetsi o mo tjha tjha ka lebaka la hore CV ya ka e khahlile makhowa.

Nna ke tsikinywa ke papatso ya ho rekisa diphahlo ka seyalemoyeng. Hoba ka television-eng ke yona e ntsikinyang.

Ha ke ya lebenkeleng, ke ke ya ke reka moya. Ke o fetolela ho re o ye data. Mokgwa oo ke ona o leng cheap-i o leng botoka ho feta ha ke reka data.

Dikoranta ka nako ela ya kgale di ne di sa turi. Ka hobane e ne e le tsona fela tseo re neng re di shumisa ho bala ditaba, le mapampiri a dikoranta ne re a sebedisa ho tlhatswa difestere ka ona.